Ka monahano wa ka ke bona ekare province ya Kwazulu Natal ke lehae la seaparo sa letlalo hobane ekare ke batho ba ruileng diphoofolo tse ngata tsa mefutafuta mafatsheng a bona. Ke bona ekare ke batho ba ratang ho etsa mekete kapa mesebetsi hobane ba sa tshwere ditsela tsa setso tsa bo nkgono le bo ntatemoholo ba bona. Diaparo tsa bona tsa setso hangata di etswa ka letlalo la kgomo pudi kapo nku ba hloka le ho apara se ba se bitsang ka sephandla ha ba qeta ho etsa mosebetsi.

Mo Afrika Borwa mahe a se a bitsa tjhelete e holo holo ebile ha re sa tseba haebe re ja mahe a nnete na. Nakong tsa jwale batho ba batlana le dijo tsa nnete ke moo ho kenang nna ke bona ekare ke tlo rekisa mahe ho baagishane. Ke shebe haebe nka rekisa dimmarakeng le dishopong tsena tse kgolo tse re nang le tsona.

Ke bona ekare batho ba tumelo ya Majuda le mo Islam ba hlompha moya wa diphoofolo. Ke ka mo le nama ya bona ekare ha e tshwane le tse tsa rona tse re di fumanang do-butcher-eng. Nka kopa re buisane hore mohlomong pele re bolaya phoofolo re kopane re rapele re tlo kgona ho hlompha moya ona. Re bone hore le rona nama ena e re tshwara jwang mebeleng ya rona.

Pele re tlamehile ho sheba hore ke polasi ya eng, re shebe hape le disebediswa tsa bona disebediswa tse leng teng re sheba hore di sa le hantle na kapo di hloka ho lokiswa kapo re reke tse ntjha. Ha re qeta re sheba tulo mo polasi e leng teng haebe ho na le botlokotsebe re tlo hloka tshireletso le phepo ya balibele le dibetsa tsa bona. Re shebe hape le hore ha ba sebetse ho feta tekano ya tjhelete tse ba di fumanang.

Eya, ke bona e le pono e ntle ya ho qala ho rekisetsa baahi le baahisane ba ka. Ke nahana ebile re ka etsa meketenyana ka di sontaha re di bitsa di-Sunday Farmers Market mo baahi le baahisane ba ka kgona ho fihla teng ba reke dipalesa ho isa dipalesa tsena mmarakeng. Ke tlo hloka sefatanaha se ba se bitsang ka van ke di kenye mmamoraho haven ka be ke di rekisetsa bona batho ba dimmaraka kapa ko dishopong.

Ha ke no buwa maka ha ke qala ho bona ho hangwa dikgomo ke ne ke na le letswalo ke re dikgomo di tlo rakga batho bana empa ha ke bona hore ha di lle dikgomo tsena ka ba le lethabo le fetang tekano.

Re qala ka ho sheba hore polasing ya hae mobu wa hae ke mobu o jwang ha re qeta re sheba hore mobu o tloswa ke eng o tloswa ke moya kapo ke metsi kapa ke diphoofolo kapa ke eng hantle hantle. Ha re fetsa moo nka mo jwetsa hore mohlomong re qale ka ho kenya majwe a maholo kapo re kenye difate tse diholo tse sa tlo qabanang le mobu o leng mo polasing ya hae.

Batho ba Afrika Borwa ba ithatela veini haebe boemo ba lehodimo polasing ya ka le mobu le tsohle tse leng polasing ya ka di ya dumela le hore ke na le tulo ya ya ho beha morara ona. Eya, le nna nka thabela ho ba e mong ya etsang vein mo lefatsheng la rona lena la Afrika Borwa e be veini e etswang polasing ya ka.

Bana ba ka ha le bona re dula lekeisheneng re sena lefatshe re tlositswe polasing ya bo ntatemoholo ba rona mane Clarens Foreisetata ka nineteen thirty four ho fihlile makgowa ba tshwere dithupa tsa makwala tsona dithunya ba re apola diphahlo ba ka dithoto tsa rona ba re betsa ba re koba lefatsheng la rona mane Foreisetata ka nineteen thirty four.

Polasi ke industry e nngwe e tsamaisong ya bo kapitale tsamaiso ya bo kapitale ha ena taba ka maphelo a batho e shebile ditjhelete fela. Bongata ba batho ba sebetsang dipolasing ke batho ba mmala wa rona molao eya o teng empa balemi kapo bo rapolasi ba bang ba iketsetsa feela ba sa hlomphe molao. Ke nahana le thuto ya hlokahala ho batho ba sebetsang dipolasing hobane ba bangata ba bona ha ba tsebe kapa ha ba na tsebo ya ditokelo tsa bona.

Ke nahana hore di-company tse tshwanang le dibanka le tse tse bokelletseng tax le tse tsa mmuso hahole ha di Lefapha la Mesebetsi tlamehile ba sebedisane mmoho. Re tlamehile ho ya ka senama ka tokelo ya molao. Re botse ho bona dipampiri tsa basebetsi bohle re kope ho bona le dipampiri tsa dibanka haebe ha diyo molao tlamehile o latellwe le ha ekaba ditaba tsa di toronko.

Pele re buisana tlamehile ke utlwisise hore ke polasi ya ka ke polasi ya motho ya mong patsi ya rekiswa polasing eo. Hobane ha ke batle ho iphumana ke le tulong e tlamehileng ke utswe dintho.

E nka ratang ho buwa ka yona ke avacado. Avocado mafatsheng a ka ntle ba e rata haholo ebile ba bang ba bolayana bakeng sa yona. Ke bona ele ntho entle haholo hobane moruo wa Rona otla kgona ho hola hantle haele rona re tsamaisa ditholwana kapa dintho ho ya ka ntle ho fitisa ha re do reka ho mafatsheng a mang. Ke hopola le ka nako ya mopresidente wa rona wa kgale Thabo Mbeki o ne a tsamaisa tshebedisano e reng proudly South African moo o ne a etsa bonnete ba hore rona re ya rekisa ho fitisa ho reka dintho tse tswang ka ntle.

Ha ke na bonnete ba hore dintho tse ba reng ke di-scarecrow di sa sebediswa na ho tshosetsa kapa ho koba dinonyane. Empa ke bona matsatsing a balemi le bo rapolasi le bo mmapolasi ba sebedisa dintho tse ba reng ke di bolaya di senyi kapa di-pesticides ho sireletsa tsona dijalo tsa bona. Ha ke na le bonnete ba hore tsona di-pesticides tsena di re loketse mebeleng ya rona.

Re tlamehile ho tseba hore ke poone e so kotulweng e sa le tshimong kapo ke poone e se e kotutswe haeba ke poone e sa le tshimong re ka kenya diterato kapo fence e be re kenya di-net kapo re sebedise dintho tse ba reng ke neem oil. Haebe ke poone e se e kotutswe e le ka ntlung re ka e kenya mabotlolo teng re ka e kenya dikaneng re ka e kenya fridge-ing jwalo le jwalo.

Re hloka ho sheba mobu pele kapo re lokise mobu re hloka dipeo re hloka ho tseba seemo sa lehodimo polasing eo e eme jwang. Re hloka ho tseba hore metsi a tlo tsamaya jwang. Re hloka le ho tseba hore re hloka disebediswa tse feng tse jwang. Re hloka ho tseba hore re hloka batho ba ikae ba tlo sebetsang moo re ba lokisetsa le dipampiri tsa bona. Re tlo kgona ho patala dintho tse tshwanang le UIF re tlo kgona le ho ba patela ditjhelete tse ba tshwanetseng ho di patela haholo hadi o hloka le mamello.